Sisembatho inaka sisembatho sesiNdebele, esihle, esifanelanako.

Iphotho kukudla.

Iphephethu yivunulo yabentazana lokha umntazana nakathombileko.

Ibhetjha ngileli elimbathwa lisokana lokha isokana naliwelileko.

Isithimba yivunulo yabomma abendileko, bavunuliswa isithimba.

Itjorholo yivunulo evunulwa bentazana lokha nakunequde nofana kunomhlubulo.

Iporiyana yivunulo efakwa bobaba lokha ubaba nakawelisileko nofana nakathombisileko.

Amapatlagwana ziinyathelo ezimbathwa bobaba nofana bomma lokha nabagidako, nabagida u-one.

Sisembatho sabomama.

Ibhengela ifakwa ifakwa bomma esandleni nofana emkhonweni.

Amanambasikhambe matekisana afakwa bomma lokha nabagida nofana nabayogida u-one, nabentazana bawafaka amanambasikhambe.

Amacici bucwebe obufakwa ezindlebeni for ukurhabisa.

Ibherede yingwani embathwa bomama lokha nabagidako nofana nabenze umnyanya.

Bucwebe obumbathwa bomma entanyeni

Amatshega yivunulo embathwa bentazana.

Iyerhana yivunulo eyembathwa bentazana edinini lokha nakuthonjisweko nofana lokha nakunequde.

Yivunulo nofana sisembatho esimbathwa bomama.

Ingwani sisembatho esimbathwa ehloko, singembathwa bomama, singembathwa bobaba.

Ikghororo ngile elukwa bomama nofana elukwa ngumma.

Umlingakobe ngilo owembathwa bomama lokha umma nakawiseleko.

Ngile embathwa ngumntwana ophekelela umakoti nakamphekelela ekhakwakhe, umbathiswa yona ehloko

Imbathwa lokha umntazana aphekelela umakoti ekhakwakhe, yilapho inyoka imbathwa khona. Imbathwa ehloko, ngilo umntazana osuke aphekelela umakoti.

Incagu yisembatho esimbathwa bobaba.

Yivunulo embathwa masokana lokha nakagodukako.

Awa, akukavumeleki bona abobaba bambathe isithimba ngombana isithimba yivunulo eyenziwe ngesikhumba, embathwa bentazana lokha nakunequde nofana nakunomhlubulo.

Isiqobotjhelo ngilesa esibamba nofana esihlanganisa ingubo yabomma.

Itjholo yivunulo efakwa nofana eberegiswa bomma.

Icuba yivunulo embathwa bentazana, eyenzwa bomama.

Irasu ngile embathwa bomama, efakwa entanyeni.

Isinanazelo sisuka esibongweni sakho. Woke umuntu unesinanazelo esisuka esibongweni, yindlela unanazelwa ngakhona, yimvelaphi yakho kahlekahle.

Ngile ilokanji i-pipe, abacula abacula abacula ngaso ja, bayasifufutha so, ngiso isidonodono leso.

Ingwani ithwalwa ngilokanji ethwalwa bobaba.

Ingungu yingungu.

Irhalani mvumo nofana ziinodo ezibetjhwa nofana ezikulu maNdebele.

Abomma bavuma igwabo lokha ingoma nayiyileko, abomntwana nasebaseduze nokobana babuye ngilapho abomma bavuma khona igwabo.

Abosotjherere bavumi abavuma umvumo wesikhethu.

Ifengwana isetjenziswa lokha nakugidwako, iberegiswa bomma nabobaba.

Umqwebu yinyama eyomisiweko, edliwako.

Umgade lithanga. Umgade lithanga elidliwako, elitjalwako.

Umrorho sithelo esitjalwako bese siyadliwa. Lokha nasikhulileko, sihlaza ngombala.

Irhabi limbathwa bentazana lokha nakunequde nofana nakunomhlubulo.

Yingubo embathwa bomma esele bathethweko.

Umdzegana sisembatho esembathwa bobaba.

Umnayilani sisembatho esimbathwa bomama.

Umgari wembathwa bomama nofana bomma esele bathethweko.

Umadanyana sisembatho esembathwa bobaba.

Umbhalo yingubo enemibalabala eminengi eyembathiwa lokha nakunomnyanya. Kungaba mnyanya wequde. Kungaba mnyanya wamasokana nofana nakunomnyanya wokuthathwa isiNdebele.

Unokhethwabo sisembatho sabantazana.

Umtshurhwana yingubo eyembathwa bomma emahlombe.

Isihlohlo yingwani nofana yingwani embathwa bobaba.

Umncwazi wembathwa bomama ehloko.

Umkhala buhlalo ombethwa ehloko lokha ingoma nayiwelileko bumbathwa bomama.

Unomahlonjana wembathwa bantazana bamaNdebele.

ziinyathelo ezimbathwa bomma nofana bentazana.

Ivunulo yesiNdebele iqakatheke ngokobana uyenza bona uzazi bona ubuyaphi imvelaphi yakho nokobana uyaphi. Iqakatheke ngalokho begodu kukatelekile bona uzikhakhazise lokha nawumbethe ivunulo yesiNdebele.

Isiko litjho imvelaphi yakho bona ubuyaphi begodu nekambiso ekumele uyilandele. Lokha nawukhulako uzazi bona ubuyaphi uyaphi begodu wazi ukuqakatheka kwamasiko ekumele uwulandele.

Ivunulo yesiNdebele iveza ubuwena kobana ubuyaphi begodu uyaphi epilweni. Kuqakathekile bona uzazi bona uyaphi begodu ubuyaphi imvelaphi yakho ivunulo iqakatheke ngaleyondlela.

Ukudla okuthandwa khulu ngokwesiko lekhethu mathumbu nomrhoru, ilisu. Ngombana lidliwa lokha nakusathoma umnyanya ngoLosihlanu abobaba bayahlinza ikomo, amathumbu akhitjhwe ayokuhlanzwa bomma bese angena ngepotweni ayaphekwa. Kubalulekile bona amathumbu adliwe ngaphambi kobana umnyanya uragele phambili ngelanga elilandelako.

Ilimi engilikhulumako ekhaya siNdebele. Ngikhuluma isiNdebele nje ngombana ngathi ngikhula ngakhula kukhulunywa lona ilimi lesiNdebele. Ngalokho-ke akukghonakali bona ngingakhuluma elinye ilimi ngombana ngikhule kukhulunywa leli limi, ngithole kukhulunywa lona leli limi lesiNdebele.

Iye, umvumo uveza imvelaphi yakho ngombana angeze wathi uvuma uvuma umvumo ongawaziko begodu ongawazi nokobana uvelaphi nemvelaphi yakhona ungayazi. Ngombana nawuzokubuzwa bona umvumo lo uwazelaphi ungakghoni ukuchaza nofana utjele abantu bona umvumo loyo uwuvuma nje uwazelaphi.

Sisembatho esimbathwa bomama.

Iphotho kukudla okudliwa bobaba.

Iphephethu sisembatho ezimbatha bentazana lokha nakunequde nofana kumhlubulo.

masokana lokha nakuwele ingoma.

Ivunulo yesikhumba eyenziwe yivunulo eyenziwe ngesikhumba eyembathwa bentazana lokha nawunequde nofana amahlubulo.

Yivunulo yabentazana.

Iporiyana yembathwa bobaba lokha ubaba nofana nakathombisileko ubaba othetheko.

Amapatlagwana manyathelo avulekileko.

Umtjhotjho sisembatho esimbathwa bomma.

Ibhengela mhlobiso owembathwa bomma esandleni.

Amanambasikhambe mateksana embathwa bomama abagida u-one nofana abentazana.

Amacici bucwebe obembathwa ezindlebeni for ukuhlobisa.

Ibherede yembathwa bomma.

Idzila yembathwa bomma entanyeni.

Amatshega ambathwa bentazana.

Iyerhana yembathwa bentazana lokha nakunomnyanya nawunequde nofana ngamahlubulo.

Ingejana yembathwa bobaba.

Ingwani yembathwa bobaba ehloko.

Ikghororo yembathwa bomma.

Umlingakobe mncamo owenziwe owenzelwe abomma abawembatha lokha nakuyingoma.

Inyoka yembathwa mntazana ophekelela umakoti ekhakwakhe.

Inyoka imbathwa lokha umntazana nakaphekelela umakoti ekhakwakhe uyembatha ehloko umntazana ophekelela umakoti.

Incagu yembathwa bobaba.

Isititirimba simbathwa masokana lokha nakaya engomeni.

Awa akukavumeleki kobana kobana abobaba bambathe isithimba ngombana isithimba senzelwe abentazana bona basimbathe lokha nakunequde nofana kunomhlubulo.

Isiqobotjhelo siqobotjhelo esibamba ingubo.

Itjholo yingwani embathwa bobaba.

yembathwa bobaba.

ngenye yevunulo embathwa bentazana namasokana yembathwa entanyeni.

Irhabi limbathwa bentazana.

Isikotjhi sembathwa bomma abendileko.

Umdzegana wembathwa bobaba.

Umnayilani wembathwa bomma.

Umgari wembathwa bomma abathethweko.

Umadalanyana sisembatho esimbathwa bobaba.

Umbhalo yingubo enemibalabala eyembathwa bomma nabentazana kanye namasokana. Abomma esele bathethwe, abentazana esele bathombile namasokana esele awelile.

Unokhethwabo ngumma osele athethweko.

Umtshurhwana yingutjana eyembathwa bomma emahlombe nabentazana bawumbatha umtshurhwana.

Isihlohlo sembathwa bobaba.

Umncwazi wembathwa ehloko umbathwa bomma nabobaba.

Umkhala wembathwa bomma ehloko lokha nabawelisileko nofana nabayokuthombisa.

Unomahlonjana yingutjana embathwa bomma.

Unomatlawana wembathwa bomma.